IWi-Fi yasimahla iba luncedo kakhulu kodwa ikwanalo necala elibi. Ingabe ukhe wacinga ngeengozi ezinokubakho xa usebenzisa iWi-Fi yasimahla? Uzikhusela okanye ungazikhusela njani kwezo ngozi?

Ngo-nineteen ninety-five, heh, mna ndandinonyaka ke ngelo xesha. Andinothi kwakunjani kodwa ke xa ndibukele ke, hayi kwakumnandi abantu babenwabile, ingumbhoxo okokuqala ukusingatha itumente singuMzantsi Afrika. Kwakuluncuthu kumazangwa, kumnandi kunjeya ebaluntwini.

Andinalo ke uluvo olunintsi ngoba ndandinonyaka ngelaa xesha lika-nineteen ninety-five, kodwa ke xa sendibukele ke yayiluncuthu kumazangwa, kumnandi kunjeya eMzantsi kweso siganeko. Abantu bevana, umntu omhlophe nomnyama be-together kungekho calucalulo. Kumnandi nje, kunjeya konwatyiwe.

Okwam ukubona urhulumente angonyusa imali kuhlahlobiwomali lwezemidlalo lwezezikolo, afake imalana nje abe ngathi uyayonyusa ipokotho. Okwesibini, ukusebenzisa amacandelo esinawo kwiingingqi zethu. Okunye nokusebenzisana nee-companies zangaphandle ukuze zisapote lo mbono wofaka imali kwiindawo zezikolo apho kudlalwa khona.